Amaxesha amaninzi abantu abadala baye babuthandabuze unyango ngoba ke abantu abo bathi banikeze ngonyango amaxesha amaninzi baye babe ngabantu abangakwazi ukuthula ngengxaki mhlawumbi aba aba bantu badala sube bejongene nayo. Ngoko ke bona abafuni aba bantu badala ukubana bavezele abantu iingxaki zabo zize ezo ngxaki zivele kwabanye abantu baze bahlazeke bona kuloo nto.

Hayi ngoba amaxesha amaninzi xa unoya esibhedle okanye eziklinikhini uzawuqaphela ukubana abantu abadala bahlala iiyure ezininzi phaya bedinga bedinga uncedo kodwa ke olo ncedo bangade babafumane. Nangona ke bebona ukubana isimo sifuna ukubana laa mntu mdala ahoywe kwangoku ukogqitha abanye ngoba ke le nto anayo iyayogqitha ezinye izinto ezifumene abanye abantu, ngoko ke le nto ixhomekeka ukubana yeyiphi yeyiphi eyona nto enobungozi apha. Ngoko ke mna ndicinga ukubana abantu abadala abaxatyswanga ngolu hlobo bekumele uba baxatyisiwe ngalo luluntu.

Hayi, ndicinga ukuba laa mali yenkamnkam bayifumanayo mna ayikwazi ukufikelela kukhathalelo lwempilo kubo ngoba laa mali ayonelanga, ayonelanga laa mali kulaa nto yokubana kulaa mali yenkankam umakhulu lona okanye utamkhulu banabazukulwana ekumele uba ebatyisile mhlawumbi nabantwana bakhe. Kwaye unezinye izidingo zakhe ekufuneke ezifezekisile ngoko ke eyokhathelelo uye angakwazi ke ukukhuphela yona imali ngoba eyokhathalelo iye ifike sele imali yakhe iphelile, ngoko ke angafikeleli. Kutsho nokutsho loo nto ithetha ukuba laa mali ayonelanga.

Ekuseni ndingaqiniseka ukubana utata uyahlamba kwaye ke naxa sele efuna ukuya ngasese njengokuba engakwazi ukuziyela ndingamncedisa ndimbambe, umzekelo ndimncedise ekuhambeni. Okanye ukuba une-wheelchair ndimqhube ngayo ndize ndimse kwindlu yangasese apho ke ndizowuthetha naye sivumelane ukubana mna ndizomsula xa sele egqibile. Kwaye ke ndingamngxameli ndingamxheshi ndimnike ixesha lakhe lokuba enze le nto ayenzayo ndingamxhayi, ndimphathe ngomonde kwaye ke naxa kufuneke ehlambile kwakhona ndimphathe ngomonde nalapho ukuze naye angazivi angazivi exheshekile.

Mama andali ukusa kwikhaya labantu abadala ukuze uchithe isiyali kodwa ke andivisisani ncam nesi sinqumo usithathayo ngoba kungathini ukubana xa ufikelela kwelaa khaya ungahoyakali olu hlobo bekumele uba uhoyakala ngalo mhlawumbi ungazifumani izidingo ngolu hlobo umele uba uzifumana ngalo. Umzekelo ukutya amanzi kwaye nezinye izinto ke mhlawumbi izinto izinto zokuba uzonwabise mhlawumbi ubukela umabonakude nokuphuma naba bantu badala uzobe uhleli nabo, mhlawumbi ke phaa kwelaa khaya awuzuzifumana ezo nto. Ngoko ke ucinga ntoni ngale nto ndiyithethayo kuwe ucinga ubana mawuqhubeke nayo okanye uhlale apha?

Njengokuba ugogo nje amayeza amayeza wakhe angawathathi ngexesha elifanelekileyo icebo endinoza nalo lelobana ndingabeka amaxesha ndingabeka amaxesha. Umzekelo, masithi umzekelo amayeza amele uba uwathatha kathathu ngemini ndingabeka umzekelo u-eight ndibeke u-twelve then ndibeke u-five. Nakhona la mayeza uwasela only xa sele etyile isisu sakhe sigcwele kukutya ngoba ke amayeza akumelanga uba uyawasela xa ungakatyi funeka uqale utye kuqala phambi kokuba uwasele. Ngoku ke xa xa sele ndiwabekile amaxesha akazukwazi ukwala olo hlobo sokwazi ukubana sibe consistent singatshintshi sikwazi umselisa qho amayeza ukuze anyangeke.

Kwikhaya labantu abadala abantu abadala abahlutshwa yimpilo baye balufumane uncedo phaya ngoba ke abantu bala makhaya mabadala wabantu abadala banobuchwepheshe kakhulu kwezonyango, banawo amayeza iipilisi kwaye nezakhono zokwazi ukunyanga abantu abadala. Ngoko ke umama angalunga phaya kulaa nto yokubana uzofika phaya ahlale nabanye abantu abadala abangoontanga bakhe nabangaphezulu ke kodwa ke eyona nto ingundoqo yile yokubana uzokonwaba, umntu owonwabileyo unyangeka bhetere nongonwabanga kwaye la mayeza uwafumana phaya azokumncedisa kule mpilo yakhe loo nto ke izobangela ukubana umama aphele enyangeka aphume engulweni.

Loo nto ibangela okukubana umntu omdala ongumzali omsa kula makhaya abantu abadala kusenokuba angaphathwa kakuhle phaya babo ngaphandleni kwaleyo into mhlawumbi angonwabi kukuba phaya. Enye into ke ngoku eyesithathu yile yokubana abantwana bazokhumbula umzali wabo njengokuba ephayana, kwaye ingcinga yokubana mhlawumbi akaphathekanga kakuhle phaya izohlala ihleli ezingqondweni zabo loo nto ke izobangela ukubana bangaziva kakuhle ngokubasa phaya babe nexhala.

Utatomncinci ndingamcebisa ukubana utywala abuzumnceda nganto, eyona nto ingundoqo kukuthenga ukutya ngoba xa sele utywala buphelile kwaye nemali iphele etywaleni uzotya ntoni. Eyona nto endizama ukuyithetha apha yeyokubana utywala ayilo xabiso, utywala ungabusela kodwa ke eyona nto ingundoqo kukutya. ubukhulu becala makathenge ukutya agqibele ngotywala ayazi ubana noba sele enxile kangakanani na ewaqhuba kangakanani na amatakane ayazi ukubana ukutya kukhona kona xa sele elambile, anganxili gqiba afune ukutya kube kona ukutya angakhange akuthenge. Ngoko ke ndingamcebisa ngaleyo aze naye avumelane nam kube ivakala le nto ndiyithethayo.

Utatomncinci wam ndingamcebisa ngelithi utywala abusi ndawo eyona nto ingundoqo kukutya ngoba xa sele eqhuba amatakane alambe uzofuna ukutya kutya oko kuzobe kungekho xa sele ethenge utywala wakugqiba utywala wagqiba naloo mali kobo butywala. Ngoko ke ndingamcebisa ngelithi ukutya makakuthenge kona kuqala phambi koba asele, aze andule ukusela utywala ngoba ke ekugqibeleni andimxhasanga xa efuna ukusela utywala andinothi ndimtshintshe xa ebuthanda. Kodwa ke eyona nto ingundoqo kuthenga ukutya ukogqitha utywala, ndingamcebisa ngaleyo utatomncinci.